Dumela CEO. Ke ngolla ho semmuso tletlebo mabapi le ketsahalo e etsahetseng ka Mantaha sepetleleng sa heno. Ke ile ka hanelwa ke ile ka hanelwa ke basebetsi ba tshireletso ntle le tlhaloso e hlakileng le hoja ke ne ke hloka tlhokomelo ya meriana. Phihlelo ena e ne e tshwenya ebile e sa sebetse haholoholo sebakeng se reretsweng ho fana ka tlhokomelo. Ke kopa hore o etse, ho etswe dipatlisiso mabapi le taba ena le maikutlo mabapi le mehato e tla nkuwa ho netefatsa hore diketsahalo tse jwalo ha di sa etsahala. Ke a leboha.

Tjhehe, boholo ba mesebetsi ena ha e na mananeo a lekaneng a bophelo bo botle. Hangata dikonteraka le basebetsi ba nakwana ha bana ha bana melemo ya bongaka, tlhatlhobo ya kamehla, kapa yona thuto ya bophelo bo botle. Ho hlokahala tshehetso e eketsehileng ho boloka bo ntate ba sebetsang ba phetse hantle, ba bile ba atleha.

Ke ne ke ka dula ke kgobile matshwafo, ke kopa motho ya buang Sesotho hore a nthuse. Ha eba ho se motho a teng, nka sebedisa sebediswa sa phetolelo kapa ke letsetsa tshebeletso ya puo. Puisano e hlakileng ke ya bohlokwa haholoholo maemong a tshohanyetso.

Tjhehe, eo ha se tharollo e felletseng. Ditleliniki di tlameha ho fana ka tlhokomelo ya bongaka, tshehetso ya maikutlo le ho bokella bopaki. Ho romela ba phonyohi ka kotloloho sepoleseng ntle le thuso ho ka baka tsietsi e eketsehileng. Ditsamaiso tsa bophelo bo botle le toka di tlameha ho sebetsa mmoho. Ba phonyuwe ba hloka tlhokomelo le toka.

Ke sireletsa sebaka seo ho thibela kotsi e eketsehileng. Ke shebe hore na ke mang ya lemetseng? Mme ke fane ka thuso ya pele ha eba nka kgona. Ke letsetse ditshebeletso tsa tshohanyetso hape ho di intjhafatsa. Ke boloke hlaseluwa ba kgobile matshwafo, mme ke bokelle dintlha tsa dipaki ha o ntse o emetse.

Ee, ha eba pidisi e le nngwe e fana ka ditlamorao, leka e nngwe. Ho na le mefuta e mengata e nang le tekanyo e tlase ya fela, kapa e kopanetsweng. Botsa mooki ka dikgetho tse ding le diphuthelwana. O se ke wa utlwa bohloko. Fumana se sebetsang bakeng sa mmele wa hao.

Sebedisa pheletso internet-eng ho fokotsa mela e melelele. Hira basebetsi ba eketsehileng ho tshebeletso. Arola maemo a tshohanyetso le dinyewe tse sa potlakang. Sebedisa SMS ho hopotsa le ho hlophisa dikopano, mme direkoto tsa ditjhelete le tsona di boloka nako.

Dumelang. Enwa ke motswadi wa e mong wa barutwana. Ke letsa hobaneng ke sa utlwisisi hore na ke hobaneng ha bana ba rutwa ka bompodi sekolong? Ke dumela hore sena se tlisa e mebe dikelellong tsa bona. Ho ena le ho ba ruta ka bompodi, ke hobaneng ha o sa lebise tlhokomelo e eketsehileng tayong le tlhomphong? Ke kopa o thuse ho utlwisisa hore na ke hobaneng ha sena se sa hlokahala hobane ke amehile haholo?

Joh! Mang? Ho ne ho le bohloko haholo. Ke ile ka ema moleng o mo lelele ka dihora tse ngata ke letile feela. E ne le lekgetlo la ka la pele tleliniking eo, mme baoki bane ba dieha. Ba bang bane ba itsamaela feela ba sa re shebe. Ke ne ke kgathetse, ke lapile mme ho ne ho se a ntlhalosetsang letho. Ho ne ho bonahala eka ha ba tsotelle letho.

Ee, e ile ya ntshosa. Ke tlwaetse ho sebetsa ka potlako dipetleleng tsa toropo. Empa sepetlele sa mmuso, letshwele le ne le lengata haholo. Batho babe ba dutse hohle, ba kgathetse, ba letile. Seo se ile sa etsa hore ke tshohe, ka tshoha hore nkeke ka thuswa ka nako.

Ke ile ka bua le motswalle wa ka. O ikutlwa ho hloka toka ditoropong, thuso e tla ka pele. Di-ambulance dijo tshehetso empa dibakeng tsa mahae batho ba ema matsatsi a mangata, ho jwalo ka ha eka ba lebetswe. Ditsela di mpe, karabelo ya dieha le tlhokomelo e nyane ya bo raditaba di mpefatsa boemo. Ke ka hoo, ke ikutlwa hore ke etsa, hore ha ke etse ho lekaneng.

Ke ne ke bua le yena ka kgotso le boinotshing. Ke ne ke mo botsa dilemo tsa hae le hore na o ikutlwa a sireletsehile na? Ebe ke mo fetisetse ho mooki kapa moeletsi bakeng sa tshehetso e nepahetseng. A ka nna hloka tlhokomelo, eseng feela thibelo ya bokgatjhane.

Ha ho letho ho hlabisang dihlong ka ho kula. Mang kapa mang a ka tshwaetswa. Ho thola ho mpefatsa boemo le ho feta. Keletso ya ka ke hore e ya tleliniking ka pele, o fumane kalofo mme o sireletse bophelo ba hao. Tleliniki di teng ho thusa eseng ho ahlola.

Ke tla ngola letsatsi le nako ya hae. Set-a kgopotso ya founu kapa ya alarm-o. Mo hopotse letsatsi pele, mme ke tsamaye le yena ha nka kgona. Ka tsela eo, a keke a lebala hape.

Ke dumela hore mmuso o hatetse pele tlhokomelong ya bophelo bo botle ba bakatjhane ka ho fana ka maeto a mahala a bakatjhane, ba belehisi ba kwetlisitsweng le diente. Empa mathata a ntse a le teng, ditleliniki tse ding ha di na disebediswa le basebetsi. Mme ho leta nako e telele ho ama boleng ba tlhokomelo. Ka hoo, ke boiteko bo botle, empa ha bo e so phethahale.

Ke ile ka bolella batswalle ba ka hore sena ha se toka. Banna le bona ba hloka tlhokomelo ya bophelo. Ho e lokisa, ditleliniki di lokela ho romela baoki ba banna ka dinako tse ding kapa ho kwetlisa baoki ba basadi ho sebeletsa banna bohle ka ho lekana. Re hloka ditleliniki tse tsamayang, tse kenyeletsang bohle eseng basadi feela.